Lo mculo singamfumana kwiitshaneli zikamabonakude ezidlala umculo kwaye singawufumana kumakhasi onxibelelwano.

Eyona influencer endicinga ukuba iyalukhuthaza ulutsha nguGrace Mondlana. Ndicinga olu hlobo kuba ndibone indlela, ndibona indlela aziphatha ngayo nendlela ayiphatha ngalo usapho lwakhe. Kulo nyaka sivela kuwo le ntwazana iye yabakhela abazali bakhe indlu. Into athi ayenze rhoqo ngenyanga xa ethe wafumana ithuba ubathengela ukutya ukuqinisekisa ukuba abasweli nto.

Iindaba zobuxoki endathi ndaziva yayizindaba zobuxoki zokuba omnye wabaculi baseMzantsi Afrika wasutywa kukufa. Kwaye kwavela ke kungekapheli nemini ukuba ezondaba ezo yayizindaba zobuxoki. Loo nto leyo yandenza ndaziva kabuhlungu kuba ndicinga into yokuba abantu kweli xesha bawasebenzisa amakhasi onxibelelwano ukwenza izinto ezingalunganga. Endaweni ngebesenza izinto eziphucukileyo ezingabaphathelela nemali.

Ndingabanika amava ukuba bafunde iincwadi zabasetyhini. Basebenzise ezincwadi amaxesha amanintsi ukubafundisa indlela yokwenza nokuqiqa. Ukuba abafundi ezo ncwadi zibakhayo ke, basebenzise ixesha labo elininzi ukufunda iincwadi zabo zasesikolweni.

Xa ndilungisa le ngxaki ndingafaka umthetho wokuba abasebenzi bangangeni nefowuni endaweni yokusebenzela, bazishiye iifowuni zabo ezikhabhathini endizathi ndizakhe. Okanye ndingaqinisekisa ukuba ukhona umsebenzi endizawukube ndimqashile ozothi ajongane nezo zinto zilolo hlobo.

Xa kukho igruphu yosapho sincedakala kakhulu kuba singabantu abahlale nje bengenayo imali yokuthenga into yokufowunela abantu. Loo nto ke iye ibangele ukuba xa kukhona igruphu yosapho yonke into endifuna uyithetha ndiyakwazi ukuyincokola egruphini yosapho, wonke umntu ifikelele kuye endifuna ifikelele kuye. Igruphu yosapho ikwanceda ukuba sikhumbuzane ngemiba eminintsi ebalulekileyo ekufuneke siyilungisile silusapho.

Iimeko zemozulu isenokuba yimozulu embi kakhulu, enemvula okanye engenalanga. Lo lo lo mo ke yemozulu iye ibangele ukuba i-intanethi icothe kakhulu.

Ndicinga ukuba mabavunyelwe basebenzise ii-smartphones kuba kweli xesha langoku izinto ezininzi abantwana funeke bezenze kwiiselula, funeke bazenze kwii-smartphones zizinto ezifana nomsebenzi wesikolo. Kodwa ke ukunqanda ukuba bangenzi izinto ezingalungelekanga kwiminyaka yabo, njengamzali funeka uqinisekise ukuyijonga, ukuyijonga, ukumjonga ukuba wenza ntoni kulezi smartphones azokube ezisebenzisa.

Iifowuni kweli xesha isetyenziswa kwizinto ezinintsi. Abantu basebenzisa iifowuni ukukhangela imisebenzi, basebenzisa iifowuni ukuthumela iimali kusapho, kumasapho okanye kwizihlobo zabo abangahlali nazo. Iifowuni kweli xesha abantu bazisebenzisa njengento ezothi ibavuse xa bevuka ekuseni besiya emisebenzini okanye befuna ukuvusa abantwana besiya esikolweni.

Ndingafaka into yokuba la amagwinya la asoloko eshushu kwaye la amagwinya awafudunyezwa kuba aphela njalo.